Eya, batswadi ke eletsa ho re bana ha ba tswa sekolong le nke di-phone tsena tsa bona le di kwalle ka ya log. Motho ha a tswa sekolong a etse mesebetsi ya hae wa sekolo pele a e fuweng ya lapeng. Ha fetsa o ka kgona ho mo fa fonofono ya hae a dlale di-game tsena tsa bona hoba ngwana ha o mo file phone o se o sa e nke ha tswa sekolong, o fetela ho yona. O lebala le ho etsetsa mesebetsi ya sekolo.

Eya, mme ke a kopa ke kopa game ya ka. Ke feditse ho etsa mesebetsi ya lapeng ya sekolo. Jwale ke kopa o kgutlise game ya ka. Eya, mme ha ke fetsa ho bapala game ena, o tla e nka hape o e behe. Ke entse mosebetsi wa sekolo, ke feditse. Ke a tseba ke ile ka o phoqa ka se etse mosebetsi wa sekolong ntse ke o lebala. Ke a tshepisa hore ke tla ba ngwana ya lokileng. Ke kopa feela o mphe game ya ka, ke bapale le metswalle ya ka. Hona jwale e nkemetse kantle ka mane. Ke kgonne ho bapala.

Ntho e thabisang ka di-game tsena ha o bapala bolo, ke yona e monate haholoholo TV-ng e kgolo ya screen se seholo se kang seventy five inch. O bona babapadi, ntho tsohle tseo o di batlang o kgona ho bapala le challenge-njane tournament-eng ya bolo le kgona ho betjha ka tjhelete hore ke mang ya tla win-ang game-ng enana le ka betjha le le supa ho isa ho leshome, eya.

Di-game tsenana tshwanetse batho ba mahae ba di tsebe. O se ke wa inehella ka ho ya bo dikgomong. Ha o tswa sekolong e etsa kelello ya hao e nahane ka mokgo o mong o fe monahano, o batsi. Mme o tsebe ka tsa bolo ho re ha o ka etela kwana nthong diteropong tse kgolo. Ha bana ba mono ba o bitsa, ba re ho wena le tlo bapala le bapaleng hantle. Jwale di thusa ka kelellong ka monana, le a tsheha, ho ba monate.

Ee, nna ke a di bapala di-game founung ya ka. Ke ikutlwa ke le hantle mmeleng wa ka kapa kelellong ya ka. Ke iphomotsa ka tsona di-game tsena. Ke na le game ya bolo FO twenty five. Ke na le game e bitswang moo o thunyana dikebekwa teng. Ke na le game ya two three twenty five e leng wrestling. Game-ng ena e etsa kelello ya hao e be foreshe ka nako tsohle, o lebale mathata a lefatshe. Mme o tshehe ka nako tsohle, o lebala le ho re o bapala game eno, mme le mathata a hao o a lebala.